Ikrwala linxiba ikepusi, umnqwazi okuthiwa sisigqoko, xalise litsha, ikhetshemiya. Ze linxibe ivesti phantsi kwesheti, ibhayityi phezu kwesheti, ibhlukhwe ende, engeyombala ogqamileyo. Ze linxibe ikawusi ezinde ezingavezi maqatha, ze linxibe isihlangu esifomali, esimnyama, esibhrawuni, okanye esimnyama.

Urhulumente into ebe nokuyenza kukucela amagunya kwaba babhali bezi noveli ukuba ziguqulelwe nakulwimi lwesiXhosa, ukwenzela bantwana abathanda ukufunda isiXhosa, babe nokwazi ukuthi bazifunde, bazokwazi nokuziva ngcono xa bezifunda ngolwimi lwabo kunaxa bezifunda ngesiNgesi.

Impahla yokuzila idlala indima yokubonisa ukuhlonipha kunye nokuzilela umfi lowo. Kodwa ke, njengokuba amaxesha etshintsha nezinto zitshintsha ihlobo ezenziwa ngalo, andiboni ukuba kunyanzelekile ukube zibe sanxitywa ixa elide.

Ndicinga ukuba isisombululo sale ngxaki kukuba kufakwe neenkqubo zabantwana ezingelwimi labo lesiXhosa, ukwenzele bazokwazi ukusithetha isiXhosa siphume impumlo, njengoko baza kube bekwazi nosithetha isiNgesi esilulwimi lwasemzini.

Kungangabi lula, kodwa ndicinga ukuba ingaqala ngokuba sazane ngokuthi sidlane indlebe ngento yonke, kungabikho zimfihlo ngoku sisaqala ukutshata, kwaye omnye ayazi into angazithandiyo omnye, nomnye ayazi into ozithandayo omnye nangazithandiyo, ukwenzela sikwazi ukwakha uthando oluqinileyo.

Yho, zinintsi kakhulu iingoma endinothi ndithande ukuthi zidlalwe ezesiNtu . Ingxaki kukungakwazi ukubiza igama emvumi, amagama eemvumi. Ikhona enye ethi, yhe bhuti mna ndihamba nawe.

Imfuyo yasekhaya yabiwa isedlelweni, yabuya ingaphelelanga. Loo nto silusapho isichaphazele kakubi njengangoko imfuyo ibisinceda nokulwa indlala. Kwaye abenzi bayo abonanga abaphelelanga ngokuba kusapho lasekhaya , qha badlulile nakwezinye iifemeli, baba.

Kwindawo apho ndihlala kuyo kukho , itshifu ngabula makhumsha, ize yona ibe namaphakathi wayo. Izinto ziye ziyoxelwa kwiphakathi. Xa into ingapha kwephakathi, ibe lilo eliya komkhulu, kwikomkhulu liyoxela. Ze kubekho intlangano yamaphakathi nekomkulu ukuze kubekho isisombululo xa into ithe yohlula abahlali iphakathi.

Ingakhona indawo eziva ngongathi ndiza kulahlekelwa yintombi, phinde kube khona necala elithi kungenzeka ndifumane unyaka , unyana omtsha. Ngoko iintombi ezinintsi naxa zendile ziye zisebenzele ekhaya, noxa loo nto iye ingenzeki ngalo lonke ixesha. Ngelinye ixesha uyakwazi ukuba ngunyana oye ahoye ikhaya lakulontombi.